I fhambana na zwi ne sia ḽa lavhelesa zwone ngauri nyambaro ya sialala i a fhambana ngauri nyambaro yone ine i si ya sialala i ḓisa u sa vha na ṱhonifho kha muvhili musi muthu o ambara na u sa kona u ṱalusa uri oyu u wela kha lushakaḓe.

Tshi khou bika tshidzimba tsha u thoma ndi u thoma nga ṋawa dzanga hezwi ndi tshi kho u dzi hanefhaḽa nga ngomu tshivhasoni nda shela phonḓa he dzi dzi kho u dzivha na u vhibva nda mbo dzi shela nḓuhu nda dovha nda shela na dziṅwe dzo koḓeliwaho u koḓela tshidzimba tshanga

U ya nga nṋe ndi vhona zwi so ngo leluwa na luthihi nga nṱhani ha uri sialala ḽinwe na ḽinwe ḽi vha ḽi kho u ṱoḓa zwalo uri a othe a masialala a fhethu nthi o fhambanaho zwi ḓo ita u ḽa tshifhinga na u ḽa masheleni ngauri ndavhelelo dza sialala linwe na linwe zwi khou nyaga ḽi ḽi bveledziwe

Ndi musidzana a sa a thu swikisaho minwaha ya fumi rathi nga nṱhani ha uri u vha a sa a thu thoma u ḓivha zwithu zwinzhi zwi yelanaho na u vha vhusidzana

Zwiḽiwa zwine nda zwi funa zwa sialala ndi dovhi, ndi mukusule, ndi thophi, ndi tshidzimba. Ndi a zwi funa ngauri zwi nkhumbudza zwine nda vha zwone

U muthu u tea u kuvhatedza mavhudzi hezwi u tshi khou bika zwiḽiwa zwi tshi khou shavhisa uri mavhudzi a so ngo fhufhela zwiḽiwani ngauri musi muthu a tshi vhona hu na vhudzi zwiḽiwani u a pfa a tshi vho teledza u ḽa zwiḽiwa hezwi

Ndi nga amba na khonani yanga uri ndi na khaedu ya uri a thina zwiambaro zwine zwo zwo zwo bvangiwa nga sialala kana zwi na ḽivhala ḽa sialala ndi tshi nga hu muhumbela uri ndi kho u humbela uri a a nnyitele, a nthungisele ngauri ndi kho u zwi funa u vha hone hafho munyanyani

Zwi na vhuṱhogwa vhuhulu zwi tshi kho u itelwa uri vha so ngo hangwa vhu fa na sialala ḽavho zwi na vhuṱhogwa vhuhulu ngauri na nṋe ro to u ralo ri si to u zwi wana kha vhane vho uri vho pfukha phanḓa hashu vhane vho sia vho ri fha heyi nḓivho uri vha so ngo ḽaṱa mvele.

Khalaṅwaha ine ya imiswa nga yo mirundu ndi khalaṅwaha ya vhuria ndi nga nṱhani ha uri tshilonda tshine tsha tshi kho u ṱoḓa uri tshi phuphe tshi nga phupha zwavhuḓi hu si na mufhiso munzhi ngauri hu na mufhiso munzhi tshi nga itisa zwinwevho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri musi muthu a na bindu ḽa u bika a ḓi fare zwavhuḓi nga nṱhani ha uri vhathu vha na vhuṋengwa ṋengwa arali vha vhone muthu a sa ḓi fari zwavhuḓi vha pfa uri na zwiḽiwa zwa hone zwo bikiwa nga nḓila i si ya vhuḓi vha pfa vha sa koni u ḽa.

Musi hu tshi bikiwa delele tsha u thoma u itwa ndi u shela maḓi, a shelwa cooking soda ḽa kona u sheliwa, sheliwa maṱamaṱisi na nyala kana ṱamaṱi fhedzi.

Zwithu zwine zwa shumiswa hu tshi khou bika zwidzimba ndi maḓi, ndi muṋo, ndi hmm phonḓa, ndi ṋawa, ndi nḓuhu.

Muambaro u ne nda nga u takala kha muthannga wanga ndi u ambara zwithu zwine zwa muedana na zwine zwa mufanela, zwi sa dzuli fhasi ha maraho zwine zwa dzula kha khundu.

Mutshato kha nṋe u amba vhutshilo vhuswa, mutshato u amba vhukonani, mutshato u amba lufuno, vhuthihi na u ṱanganyisa miṱa mivhili.

Musi vhathu vha tshi ambara mavhungo vha vha vha khou dzhia sialala lavho nṱha huṅwe vha vha vha khou sumbedza uri ndi vhomaine vha kha zwa Tshivenḓa vhurereli havho.

Tsho tou thoma ndi nga thusa munna wanga nda shela tshipanini, nda shela maḓi nda shela muṋo, nda shela mapfura, nda shela ṱamaṱisi u swikela maḓi a tshi yo xa.

Ndi uri vha yo guda mikhwa, milayo na kutshilele kwa vhuḓi na na vhathu na u divha vhanwe vhathu kana u ita vhukonani.

U ya nga ha nṋe mivhala i na mivhala minzhi minzhi i vha i tshi khou amba kana i khou ṱalusa muṅwali zwine a vha zwone zwine a ṱaluswa zwone.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda kona u zwi bika ndi dzi ṱhongolifha, ndi mukusule, ndi a kona u u bika, ṱhongolifha ndi u shela maḓi na u shela muṋo. Mukusule ndi u shela maḓi, ndi u shela muṋo, ndi u shela mapfura.

Zwine zwa ita zwa uri ndi ṱaluse mbingano kana munyanya mutshato wa sialala, ndi ku ambarele. Vha ambara miṅwenda, vha ambara miṅwenda ya sialala, zwiḽiwa zwine vha zwi ḽa hu vha hu tshi kho ḽiwa zwidzimba zwezwi hu vha hu na zwidzimba na na nga nḓila ine ha vha ho tamiwa ngayo hafho fhethu, hu vha ho tamiwa nga nḓila ya sialala na dzi nyimbo dzine dza imbiwa ndi dza sialala.

Nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽora mbingano ngauri ndi zwithu zwine nda zwi lila, zwine nda zwi funa, ndao zwi tama u bva vhuṱukuni. Nda vha nda thoma u zwi pfesesa zwino ndo no vha mungafha uri mbingano ndi a vhuṱhogwa u swika ngafhi uri mbingano i ḓo nswikisa ngafhi nahone ndi mini.

Vhuṱambo vhune ha itiwa kha sialala langa hu tshi kho u a u itela uri ṅwana wa musidzana o aluwa, ndi domba na vhusha ndi zwine zwa itiwa.

Vhundeme ha u tikedza vho mme musi vha tshi khou alusa ṅwana wa mutukana ndi ngauri ṅwana wa muthannga zwi a konḓa ku alutshele kwawe so zwi ṱoḓa thikhedzo kha vhathu vhoṱhe kha mme a tshi kho u mu alusa ngauri a si zwithu zwo leluwaho.

Tshidzimba tshi tshi bikiwa hu shelwa maḓi, ha shelwa ṋawa, ha shelwa phonḓa, ha shelwa nḓuhu. Ha koḓeliwa nḓuhu dza sheliwa.

Mbingano iyo a i swiki kule nga nṱhani ha uri avho vhathu vha vha vha siho kha nḓila nthihi, a vha na miloro mithihi dzi ya mba i a mbo ḓi kwashekana.

Mufumakadzi u yo ha ngo tea u so ko to u ḽa zwithu zwiṅwe na zwiṅwe, ha ngo tea u so ko to u ḽa mavu, ha ngo tea u ita u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani, ha ngo tea u kolela vhaṅwe vhathu kana u bula vhuholefhali kha vhaṅwe vhathu.

Zwiambaro zwine zwi ambarwa musi hu na munyanya wa sialala, ndi miṅwenda, ndi miṅwenda ya Tshivenḓa ine i vha i khou sumbedza vhufa na mvelele ya Tshivenḓa na ṱhonifho kha maitele a Tshivenḓa.

Ndi ḓi pfha ndo hulisea vhukuma, ndi ḓi pfha, ndi wa nṱha musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala ndi ḓi pfha ndi muvenḓa ve.

Ee nṋe ndi vhona zwiambaro zwa sialala hu kha ḓivha, zwi kha ḓivha na ndeme kha vhuṱambo ha tshizwino nga nṱhani ha uri zwi ita zwo ri sa hangwe vhubvo hashu, ri sa hangwe zwa hashu zwi zwi kha ḓi vha na vhuṱhogwa vhuhulu nga maanḓa.

Kha vhupo hashu ndi zwiambaro zwa sialala zwa maZulu zwa madidiṅwe, ndi vhona vhathu vha tshi zwi takalela vhukuma nga hafha khavho zwi tshi ṱalusa maanḓa na vhuvhusi.

Mushumo wa vhulungu kha zwa sialala kana khou tika zwiambaro zwa sialala ndi u ṋakisa, ndi u ndi u ṋakisa, vhu shuma u nakisa.

Ihina, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwa sialala zwo fhambananaho. Zwo fhambana mivhala u ya nga ha mivhala na nga makolo a hone, zwi a fhambana, hu na zwine zwa zwi tshi khou ṱalusa uri hezwi ndi zwa tsha tshifumakadzi, hezwi ndi zwa tsha tshinna u ya nga makolo a hone na nga muvhala.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala zwa amba tshone nga vhufa hanga ndi tsha uri hezwi zwiambaro zwi tshi ambariwa, zwone zwiṋe mathomoni o ranga zwithu, ho vha hu hulisa mahosi, zwo vha zwi zwa hulisa mahosi nga kha sialala. Tsha dovha hafhu, zwa dovha hafhu zwa ṱalutshedza tshiṱori tsha musi musi vhathu vha maiimo vha madzina vha tshi lovha hovha hu tshi ambariwa zwezwi hu u sumbedza u ṱhompha havho vhathu.

Nṋe muṱani wa hashu zwi fhirisa nga heyi nḓila, zwi tovhela makhadzi, zwi ambariwa nga makhadzi arali makhadzi hoyo a tshinyala a ri khou tovhela makhadzi u a tshi ambara, zwi tshimbila nga kha makhadzi na nga kha makhotsimunene, u ya nga u bva kha vhuhulwane swika kha vhuṱuku. A tsiruwa fhano shangoni muṅwe zwi mbo dzi iswa khae.

Ee tsho vha hone tshifhinga kha vhutshilo hanga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala ndi tshi ḓikukumusa. Ndi nga murahu ha musi musi ndi tshe tshikoloni, musi hu tshi pfhi hu kho bviwa nyendo dza zwi zwa zwi mitshino, nyendo dza mitshino hune hu khou ya malende, zwifasi, zwigombela. Zwino nda tshi ḓihudza khana nga maanḓa ri tshi khou ṱangana na dziṅwe tshaka dzo fhambanaho nṋe ndo ṱuwa nga dza hashu, nga sialala ya hashu, ndi tshi pfha ndi tshi ḓihudza vhukuma uri hezwi ndi zwine nda zwi ṱongisa ngazwo zwi ngita muvenḓa.

Hei fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza vhathu nga nḓila i si yone, nga nṱhani ha uri vhathu vha vho sia mivhili yavho nnḓa vha tshi amba yone fesheni. Ndi vhona u nga yo tshinya, yo khakha, nga vhe ri dzule kha dza zwa sialala zwine zwi ḓisa tshirunzi hezwi zwi tibula zwirunzi.

Vhaswa hune nda dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno nga nṱhani ha uri ndi zwine zwa khou itea zwino, vha takalela na tshifhinga vha tshimbila na tshifhinga, na uri vha pfha hu zwone zwa khwiṋe u fhirisa hezwiḽa zwa sialala zwine zwi a vha ḓisa tshirunzi. Zwino nga u funesa havho u ṱana mivhili yavho vha funa zwezwi zwa tshizwino.

Ndi nga murahu ha musi muthu o ya a renga tshiambaro tsha tshizwino, i nga dzi vha hemmbe, i nga dzi vha vhurukhu a ya naho kha murungi, a ya a mufha uri ndi khou ṱoḓa ni tshi nṱanganyisela heyi hemmbe na makoloko a sialala. Ndi zwine zwa itea, ndi hune sialala na zwazwino zwa vanganyiwa hone.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi wa u laula muṱa, ndi wo ṱunḓela muṱa, ndi wone mushumo wa khotsi muṱani.

Mushumo wa mme muṱani ndi wa u londota muṱa, ndi wa u vhona zwa uri vhana muṱani vho tsireledzea.

Zwe nda hula ndi tshi tendelela sa mvelele yanga ndi ya uri a hu ambariwi muṅwadzi ngomu nduni, a hu dzuliwi kha tshiukhuvha.

Hu tea u vha hu tshi ḓivhiwa dzina na tshifani na mutupo hu tou vha huna fola na khambana.

Nḓivho ine vha i wana u bva kha vhaaluwa kha mafhungo a ṱhonifha mivhili yavho ndi wa uri muvhili a u ḓivhiwi nga muthannga a sa a thu u mala.

Zwine nda tea u zwi ita sa lushaka ndi u humbudza vhathu mvelele yashu tshifhinga tshoṱhe, ndi u ita maḓikiṱa a dzi mvelele.

Luambo lwanga a lu vhulunga mvelele nga nṱhani ha uri musi vhathu vha tshi pfha ndi tshi amba luambo lwanga hune nda vha ndi hone vha pfha vha tshi nyaga u tovhela kana u pfhesesa mvelele i ne nda bva khayo.

Mashonzha ri a bika nga heyi ndila ri thoma ra a shela maḓini o fhisa, hezwi o no shela maḓini o fhisa a mbo dzi dzheniswa tshipanini tsha shela maṱamaṱisi na nyala zwa vholoma, zwi tshi vholoma zwi tshi vho swika hune zwi khou xa a shela swobo.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi mukusule, ndi dovhi, ndi mashonzha, ndi ṱhongolifha, ndi zwi dzimba.

Magulu ri a bika nga heyi ndila ri a thoma ra a ṱanzwa ro no a ṱanzwa, ra bvisa maṱavha oṱhe, ra a tshetshelela, ra posa panini yashu, ra shela maḓi a gwagwama a dovha xa ra shela maṅwe u swika a tsho yo a tshi yo a tshi yo a tshi yo thoma u u ḽeya nda kona u shela nyala na maṱamaṱisi.

Ndi zwithu zwononga dzi mvuvhelo, ndi zwithu zwinonga zwidudu, dzi dzi khavho.

Zwine vhaaluwa vha nga zwi ita zwone ndi u kuvhangana vhaswa vha vha itela dzi dzi kiḽasi dzine vha ḓo vha vha tshi khou vha funza na uri vha tshi bika vha vha sendedze tsini.

Ndi zwithu zwinonga miroho, miroho ndi mitshelo ndi zwone zwi nga ita mitakalo yavho yo takala.

Mushumo une nda ḓi wana ndi khou tama u shuma ndi mushumo wa vhudededzi, ndi a zwi funa u funza, ndi a zwi funa nga maanḓa u ṱuṱuwedza muṅwe muthu.

Mishumo ine ya vha na i ya ndeme nga maanḓa tsha ndi mishumo wa vhu pholisa, ndi mishumo vhu sole, ya vhudededzi, vhu social worker, ndi zwone zwithu zwine zwa ita zwori shango ḽashu ḓi fhaṱee ḽi tsireledzee.

Ihina ḽi fhungo ndi ḽa vhukuma nga maanḓa vhathu vho no shuma kha muvhuso a vha vhashumi zwi tshi khou itiswa nga nṱhani ha uri ahuna muthu ane a tou tou pfi u khou tou vha sala murahu na uri arali hezwi zwa sa itea a vha nga holi vha ḓo ḓivha zwa uri vha khou ḓo hola naho.

U sa vha na mishumo fhano South Africa zwi khou itiswa nga muvhuso kana vhurangaphanḓa hashu, tshelede ine ya khou tea u vha i khou sika mishumo na dzi senthara vha kho dzhiela zwikwama zwavho vha khou ḽa.

Zwine muvhuso wa nga ita ndi u fhaṱa mamaga mamaga ndi u fhaṱa maga, na u leludza mafhungo a pension uri pension kha iwe muthu are kha fifty zwino.

Mushumo wa vhunese ndi nga si vhe ndo shuma ngori azwiho kha nṋe ndi a tata, ndi ya ofha, ṱoḓi u vhona malofha.

Zwine a tea u zwi sedza ndi uri mabammbiri awe a kha ngona naa, ezwo zwithu zwine a khou apuḽaya khazwo u ya wela nga ngomu khazwo naa, na u ṱoḓulusa hafho hune a khou isa hone hu a hu a tshila naa.

Vhathu vha tsikeledza nga zwithu zwo fhambanaho, nga u sa fhiwa tshifhinga tshilapfhu tsho awela, nga muhulwane ane a vha tsikeledza nga zwa vhudzekani.

Arali nda nga dzi wana ndi kha honoho vhuimo ndi nga zwi ita mafhungo uri ndi zwi ripote kha vhuhulwane, kha kha muhasho wa zwa vhashumi uri ḽi tandululiwe.

Ee, a vha vhoni zwiitisi zwo vhuyelwa murahu, nṋe mara ndi nga takalela u vhuya murahu ngauri hune nda bva hone ndi hune vhutshilo hanga ho thoma hone mara vhaṅwe vhathu vha khou itiswa ngauri vha vha vho wana zwa khwine hene vho ya hone.